Go dutla madi mo go sa laolegang tota, le mo di kgobalong tse dinnye.

Banna ba mmatota ga ba batle thuso kgotsa ga ba itlhokomolose matshwenyego a botsogo. Kgopolo eno e kotsi e ka dira gore banna ba le bantsi ba diege go batla tlhokomelo, mme seno se dira gore botsogo jwa bone bo nne maswe le go feta.

Bolwetse jwa mafatlha bo bakwa ke bateria ya mycobacterium tuberculosis e e amanang le mongwe fa motho yo o naleng TB e matlhagatlhaga a gotlhola a bua kgotsa a opela. TB e alafega ka kalafi e e siameng, mme ga e a tshwanela go itlhokomolosiwa le ka motlha. Ka gonne TB e matlhagatlhaga e sa alafiwang e ka bolaya mme ya amana le ba bangwe.

Melemo e bonwa bonolo mo ditoropong bogolosegolo gonne mafelo a diteropo a na le dikago tse dintsi tsa tlhokomelo ya kalafi jaaka dikokelo, ditleliniki, le baitsanape. Mme seno se dira gore batho ba kgone go bona ditsela tse di farologaneng tsa kalafi le tlhokomelo ya kalafi ya maemo a a kwa godimo.

Basadi ba baimana ba kgothalediwa go belegwa kwa dikokelong kgotsa kwa di tleliniking, bogolosegolo gonne mafelo ano a dira gore batho ba kgone go bona thekenoloji ya kalafi e gatetseng pele ka bonako. Ditsela tsa go laola botlhoko jaaka di-epidural le go tshegediwa ke badiri ba ba kgethegileng.

Mafaratlhatlha le didirisiwa tse di sa lekanang, mafelo a le mantsi a tlhoka mafaratlhatlha a mmele le a kalafi go tshegetsa dikalafi tse di raraneng. Go tlhatlhoba bolwetse le tlhokomelo e e kopantsweng e e tlhokegang mo maemong a a nang le HIV le tshwaetsego mmogo ya TB le HIV.

Ka dinako tse dingwe di ngaka di naya balwetse maina a melemo e ba ka ithekeleng go dira gore ba kgone go feto-fetoga le maemo mo go boneng melemo, segolobogolo fa ngaka e sa kgone go ba naya molemo ka tlhamalalo kgotsa fa molwetsi a tlhoka go tlatsa taelo ya ngaka kwa ka ntlha ya go mo tlhofofatsa kgotsa ka ntlha ya mabaka a insurance.

Go nna bokoa mo maikutlong, go fokotsega jwa bokgoni jwa go akanya, botlhoko jwa mesifa, metlhagare o botlhoko, go latlhegelwa ke keletso ya dijo, malatsi a dipono tse di sa tlwaelegang, go foduega go go bogale, paranoia. Diphatlha tse di bokoa tsa tiragatso ya melao le tsa taolo segolobogolo mo dinageng tse di tlhabologong, tse di nang le batho ba ba ntsi ba letseno le le kwa tlase le tlhokego e e kwa godimo ya melemo.

Dithibelapelegi tse di dirang nako e telele tse di ka busediwang morago, di thusa taolo ya pelegi go tlamela ka thibelo ya boimana e nang le matswela thata. Ya nako e e telele kwa ntle ga kgato ya modirisi ya letsatsi le letsatsi, ditlamorago tse di ka nnang teng di akaretsa go dutla madi ka metlha, go nna le mebala, kgotsa ditlamorago tsa di hormone go ikaegile ka sedirisiwa.

Tlhokomelo tse di kgaoganeng fa tlhokomelo ya bafalodi e sa kopangwa mogare ga dithulaganyo tse di leng nteng tsa boitekanelo, mme seno se dira gore go nne le di phatlha mo tshegetsong ya paka e telele. Go dirisana le makala a mangwe a semolao a loago a sepodisi, go bona tlhokomelo e e gokagantsweng le tshireletso ya bofalodi.

Go aga botsalano le go dira gore diporotokolo tsa tirisanommogo di nne semmuso ka go kopanya dingaka tsa setso mo mafelong a kalafi, ka dikaelo tse di tlhamaletseng tsa tlhaeletsano.

Molelo wa naga gantsi o bakwa ke mabaka a tlogelo a a tshwanang le legadima kgotsa ditiro tsa batho tse di jaaka molelo wa di kampa o o sa tlhokomelwang kgotsa dikerese tse di latlhilweng kgotsa go fisa ka bomo. Dikotsi tsa boitekanelo go hema mosi o tswang mo melelong wa naga, go ka baka mathata a go hema mo teng ga matlho le kakgantsha meno .

Seo se tsenya matshelo a batho mo kotsing gonne batho ga ba kgone go fola ka nako, ba bangwe bona ga ba kgone go laola malwetse a bona gonne ba tlhoka ditlhare ka metlha. Ga malwetse a bone a sa laodiwe ba ka tsena mo kotsing ya loso.